Ndi zwone mitambo i ya fhungudza vhutshinyi vhuponi ha hashu musi vhaswa vho ḓiimisela kha u guda u tamba dzi bola kana u tamba dzi netball vha fhedza vha sina tshifhinga tsha uri vha yo ita vhutshinyi kana u gevhenga vhathu.

Ndi ya bola ya milenzhe, netball ya vhasidzana na zwa u bambela.

Ndi u gidima, ndi muṅwe wa miṱaṱisano we nda vha ndi tshi u funesa vhukuma na hone nda bvelela khawo.

Tshiimo tsha zwiimiswa zwa mitambo vhuponi ha hashu a si tsha vhudi vhukuma midavhi yo u tamba bola dza milenzhe a yo ngo tsireledzeya nahone yo ḓala madaka.

Ndi zwa uri musi a tshi tamba u tamba o ḓi imisela nahone o ḓi vhudza nga mannḓa.

Ndi nga vha ṱalutshedza uri arali ṅwana a tshi kho kono u dzhenelela kha mitambo ya tshikoloni u ya kono u vha na muvhili u re na mutakalo nga u ita dzi nyonyoloso, ṅwana uya kona u guda nḓila nnzhi dza u tshila na Vhathu, u ya dovha hafhu a kona u guda u ṱhonifha.

Zwi ya thusa vhukuma nga mannḓa arali ṅwana a tshi khou balelwa u ita dzikhonani musi a tshi khou ya mitamboni ndi hune a kona u wana khonani khwiṋe ngauri musi vha tshi khou tamba hanefho vha tshi seya vha fhedza vha kho vha dzikhonani vha thusana na kha zwiṅwe.

I nga sikwa zwibuli zwiswa nga u ḓivheya kana u kono u wana dzi bazari na mishumo.

U ḓi dzhenisa ha vhaswa kha zwa mitambo zwi ya thusa nahone zwi khou dzivhela u ḓi dzhenisa kha zwa vhugevhenga ngauri vha fhedza tshifhinga tshilapfu vha mitamboni nahone vha khou vhumba vhukonani na vhanwe vhaswa.

U fhedza u tshi kho guda u konḓelela kana u ṱanganedza nyimele iṅwe na iṅwe ine wa nga ṱangana nayo.

Hu vha na u aluwa ha ikhonomi ha dovha hafhu ha vha na u engedzeya kana u sikwa ha mishumo.

U wana zwishumiswa zwo fanelaho, u wana thikhedzo kha vhabebi na vhadzulapo nga u ḓidzhenisa kha mishumo ya vhana vha tshikolo.

Tshifhinga tshe nda wana pfufho kha zwa mitambo ndo ḓiphiṋa vhukuma ngauri vhabebi vhanga vho mbo ḓi nthengela luṱingo lwe ndavha ndi kho lu ṱoḓesa.

Zwo ita uri huvhe na phambano khulwane vhukuma vhaṅwe vhavho vho vha vha tshi vho thoma u nṱhonifha vhe vha vha sa nṱhonifhi vhaṅwe vha tshi vho thoma u amba na ṋne vhe vha vha vha sa ambi na nne.

Ehe ndo no vhuya nda vha na tshifhinga tsha mitambo ya muthu nga eṱhe.

Zwi thusa kha u tsitsela fhasi mutsiko, u khwinifhadza vhuḓipfi zwa dovha hafhu zwa thusa kha u farwa nga khofhe musi ni tshiyo u edela.

Musi ndi kho kona u vhona vhatambi vha tshi thusana uri vha kono u bveledzisa bono ḽa vho ḽi ne ḽa vha u wina.

Zwiṅwe zwine nda zwi takalela ndi musi vhathu vha tshi kho thusana vha guda vhoṱhe vha dovha hafhu vha takala.

Mupo wa hashu wovha wo takala vhukuma musi u tshi vhona thimu ye ya vha yo ḓivhudza itshi kho guda i tshi fhedza yo kunda.

Ee tshi hone tshifhinga tshi no tonga tsha twenty ten FIFA World Cup.

I ya khwinifhadza nga mannḓa ngauri vhaṅwe vha vhana vha fhedza vha kho guda u imba vhaṅwe hu hone vha kho wanulusa uri na ngoho vha ya kona u imba.

Tshikoloni tshanga hu tambiwa mitambo minzhi yo yaho nga u fhambanana zwine zwa siya hu sina mitambo yo siwaho nga nnḓa.

Zwi a sika zwikhala zwinzhi zwa mishumo nga uri hu ḓovha na vhathu vhane vha ḓovha vha kho shuma u rengisa zwiḽiwa kana u rengisa dzithikhithi vhaṅwe vha tshi kho endedza.

Ndi vhona unga zwiendedzi zwa khwiṋe zwi nga thusa vhaswa vhanzhi uri vha dzhenelele kha zwa mitambo ngauri vhanwe vhaswa vha vha vha si na dzangalelo ḽa zwa mitambo fhedzi vha na dzangalelo ḽa zwithu zwine zwa kho ḓa na zwa mitambo zwine zwa fhedza vha khou vha na dzangalelo ḽa mitambo.

Nṋe ndi takalela mutambo wa zwa u gidima ndi u funela uri musi ni tshi thoma u ṱaṱisana ni vha no ḓiimisa nga noṱhe.

Ndi vhona u nga muvhuso na mabindu ndi vhone vhathu vhane vha fanela u badela mitambo u ḓibvisa kha mafhungo a uri vhabebi a vhana tshelede nahone nwana nga si kone uya kha hoyo mutambo.

Ehe ndi nayo tshifhinga tshoṱhe thimu i ne nda i funesa i tshi tamba ndi ita eyo nḓowelo.

Musi hu tshi vha na u pembeliwa nga murahu ha musi thimu yo wina zwi ya ṱuṱuwedza vhagudi uri vha shume nga mannḓa na vhagudi vhe vha vha vha sa vhoni uri zwi nga konadzeya vha ya vha na ṱhuṱhuwedzo uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi ya konadzeya nahone vha nga vha na fhulufhelo.

Zwo vhuyedza nga nḓila ya vhuḓi ngauri muṅwe wa vhaswa o kono u wana bazari ya uri a kono u guda ngei zwikoloni vhaṅwe vhavho vha tshi ḓo kona u dzhenelela dziṅwe dza dzi thimu dza nṱha.

Ee u vha na miṱaṱisano minzhi ya vhukati ha zwikolo zwi ya ita uri mitambo i takadze vhagudiswa nahone vhapfe vha na dzangalelo ḽihulwane.

Ngauri ndi mitambo yo ḓoweleyaho mitambo ine ra kono u i vhona kha dzitheḽevishini ine ya tambiwa fhethu hunzhi ho ya ho ngo u fhambanana.

Ee u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo zwi ya thusa uri vhaswa vha fhaṱe tshikili tsha vhurangaphanḓa ngauri vha vha vha tshi kono u shumisana, vhudavhidzani ha khwine na u ḓi fulufhela.

U shumisana, u vha na vhudavhidzani ha khwiṋe, u ḓi fulufhela na u dzhia tsheo.

Ndi u lugisa fhethu hune vha tambela hone, u vha rengela yunifomo yo fanelaho ya u tamba, u fhaṱa zwifhaṱo na u gudisa vhagudisi.

Ho vha na zwikhala zwa vhubindudzi ha dovha havha na u sikeya ha mishumo kha vhaeni vha dzi tshaka.

Zwo leluwa vhukuma ngauri huvha hu sina muthu ano ḓivha uri vha konisa hani kha heyo mitambo vha nga dzhenelela nga nḓila i ne vha funa.

Ndi zwihumbudzo zwa u kono u tshina na u kono u imbelela nga nḓila ya maṱhakheni.

I vha thusa nga uri musi vha tshi kho ita zwa mitambo vha vha vha tshi kho gidima vha tshi kho ita dzi nyonyoloso.

Ndi uri vhatambi vha ḓi lugisela hu tshe na tshifhinga nga u koḽeka tshelede u itela u badela tshinamelo tshine tsha ḓo vha isa.

Zwi thusa nga mbuyelo ya muvhili mutakalo wa mbilu, u langa tshileme misipha yo khwaṱhaho na marambo zwa dovha hafhu zwa thusa nga mbuyelo ya muhumbulo u fhungudza mutsiko na mbilaelo.

Ee, nga muthu we a vha a tshi funesa u imba o vha a tshi dzulela u ya u imba na vhaṅwe zwikoloni na dzi kerekeni zwe a fhedza a kho vha muimbi makone zwine na ṋamusi u ḽa ngazwo ndi zwone zwine zwa mu itela tshelede.

Ndi bola arali u tshi funesa bola geimi eyi unga i takalela vhukuma ngouri zwi fana hu tshi nga ndi iwe une wa kho i tamba mudavhini.

Ndi ya uri a huna mafhuri ano fhirela uya litshi isiwa u tamba bune.

Ndi u tshimbila kana u gidima, u tshina, u gonya zwiṱepesi, u takula zwileme kana thambo ya u fhufha.

Ee, ndi vhona zwo fanela vhukuma ngauri vhunzhi ha vhaswa a vha dzhieli nṱha zwa u ita dzi nyonyoloso musi vha tshi khou gidima huvha hu nḓila inwe ya khwine ya u ita nyonyoloso.

Ndi u gidima na u fhufha nzambo na u tamba bola ya milenzhe.

Ndi tshiṱori tsha mbambe vhukati ha tshibode na muvhuḓa.

Ndi ḓivha uri muthu u vha o ima fhethu ya ima hone a kho fhufhela fhasi o hukiwa uri a siwe.

Vha nga ya vha downloader dzi geimi kha app store kana kha apple store.

Ndi zwauri musi ni kho dzhenelela edzo dzi kiḽasi lwa tshifhinga tshilapfhu ni a fhedza ni khou tshina lwa khwiṋe.

Ndi mutambo we wa tamba nga twendi twendi three ro vha ro takala vhukuma nga uri Afrika Tshipembe yo fhedza yo wina.

NYDA ndi ya u gudisa zwikili na u netshedzwa ha masheleni years ndi ya tshenzhemo ya mushumo Tshepo one million ndi ya mishumo na vhubindudzi.

Zwi ṱoḓa huna vhatambi vhavhili ngauri muṅwe uvha o dzula nga ngei muṅwe o dzula nga ngeno ri tshi tamba ri tshi sielisana.

Ee, ndi tshi sedza vhuponi ha hashu ndi vhona dzi hone phurogiremu dzo imaho ngauri dzine dza mannḓafhadza vhaswa dzi ngaho u tamba bola ya milenzhe na u imbelela khathihi na u dzhaiva.

Ndo kona u ita dzikhonani nnzhi vhukuma dzine dza nthusa vhutshiloni vhaṅwe vhavho vha mpha mafhungo ane a nthusa nga ha vhumatshelo.

Ndi funesa mutambo wa u fhufha nzambo.

Ndi takalela uya haikini ndi na tshigwada ngauri hu vhonala hu tshi nga itea dzikhombo nnzhi dzo yo nga u fhambanana.

Ndi nga ṋanga puḽatifomo ya yutshubu ngauri ndi nga kona u panga dzi vidio dza musi ndi kho imbelela kana ndi khou tshina nda dovha hafhu nda kona u badeliwa.

Musi ndi tshi khou aluwa ndovha ndi tshi funesa mutambo wa u gidima ngauri muthu muṅwe na muṅwe ovha a tshi kona u dzhenelela hu sina uri una muvhili muhulwane kana muvhili muṱuku.

Nga u farana arali vhatambi vha songo farana hu nga si vhe na mvelaphanḓa.

Ndi uri vhathu vha ya kona u sumbedza vhukoni havho ha u fhufha zwa dovha zwa thusa u fhaṱa vhukonani ngauri vhathu vha tea u ṅangani nga zwigwada.

Ndi mutambi ono pfhi Percy Tau ndi mu funela uri uya kona u gidima vhukuma nahone u dzulela u kora.

Ee, ndo no ḓi wana ndi tshi kho tamba vidio game ndi ya vhuḓi vhukuma ngauri ni vha ni khou pfa ungani nga ngomu nahone ndi ini ane na khou i tamba.

Ndi vhona uri muvhuso ndi wone une wa fanela u lambedza vhaswa kha sia ḽa zwa mitambo ngauri vhaṅwe vha vhaswa vha bva miṱani i sa ḓi tshikoloni.

Ee, ndi vhona u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo i iṅwe nḓila ya khwine ngauri musi vhathu vha kho tamba vhavha vho takala vha tshi kho fhaṱa vhushaka ha khwine.

U tamba mitambo kha ṱhingo dzavho ndi zwavhuḓi ngauri zwi ya mvumvusa vhukuma fhedzi zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngauri vhathu a vha tsha yo u tamba dzi bola mudavhini zwine vha fhedza vha sa tsha ita dzi nyonyoloso dze vha vha vha tshi ita kale zwine zwa ḓo fhedza zwi kho vha dina kha sia ḽa mutakalo.

Mobile geimi platform ndi iyo ine na kono u downloader dzi geimi dzaṋu, ni nga downloader kha guguḽu play kana kha play store ni a kona u tamba dzi geimi dzanu musi ni songo vula data kana no vula data.

Ndi geimi ya maipfi a tshiisimani afho ndi vha ndi khou fhaṱa maipfi o ya ho nga u fhambanana nga maḽeḓere e nda fhiwa zwi nthusa uri ndi a kona u ḓivha maṅwe maipfi ane ndavha ndi sa a ḓivhi.

Ee ndono vhuya nda ḓiwana ndi khou fhaṱa vhukonani ha vhuḓi vhukuma kha mitambo ya online ovho vhukonani ho swika he ra fhedza ri khou tshintshana dzi ṋomboro dza luṱingo ra kona u amba nga luṱingo na nga dzi WhatsApp.

Ndi geimi yo no vhidziwa u pfi ludo eyi geimi ndi ya vhuḓi vhukuma nga uri nṋe na khonani yanga rovha ri tshi dzulela u i tamba musi ri roṱhe zwino nga uri ri kule na kule ri i tamba online iya thusa vhukuma u humbudza zwifhinga zwa kale nahone tshifhinga tshine ra vha ro ṱuvhana vhukuma ri shumisa yone.

Arali na dzhenisa dzi geimi nnzhi nnzhi kha laptop kana dzo kalulaho laptop yaṋu i ya fhedza i tshi kho shuma siḽou ni sa tsha kona u i shumisa zwavhuḓi kana u i shumisa zwithu zwa vhuṱhogwa ngauri i ḓovha i slow tshifhinga tshoṱhe nahone idzo dzi geimi dzi ḓo dzhia tshipeisi tshinzhi.

Arali ni tshi khou tamba geimi yaṋu online muḓagasi wa ṱuwa netiweke ya ṱuwa ni ḓovha na vhukonḓi vhukuma ni nga fhedza ni khou loser kha heyo geimi kana ya ni bvisela nnḓa ni si tsha kona u isa phanḓa na u tamba.

Dziṅwe dza khombo dzine dza nga itea musi muthu a khou tamba mitambo online ndi dza uri arali wa vha wo tamba lwa tshifhinga tshilapfhu tshine zwa nga nga fhedza laptop yau i kho vha na mufhiso u si wavhuḓi heyo laptopo i nga tshinyala kana ya vha yo damagea.

Ndi mutambo une wavha wo fhiwa maipfi manzhi o yaho nga u fhambanana kana maḽeḓere uri u kone u a vhumba online u ya fhedza u tshi kho guda maipfi manzhi o yaho nga u fhambanana.

Ndi ludo ngauri ndi ya kona u tamba na vhathu vhanzhi vho yaho nga u fhambanana vhane nda vha ḓivha na vhane ndi sa vha ḓivhe nahone musi hu tshi khou tamba u ya kona u wina phuraisi kana dzi khoini dzine wa ḓo kona u dzi shumisa u renga zwiṅwe zwithu kha yeneyo geimi.

Arali u tshi khou tamba geimi ine wavha u kho kona u tamba na muṅwe ndi matambele a uri u kone u thusa oyo muṅwe hune na fhedza ni khou thusana.

Geimi ya soduku ndi iṅwe ya dzi geimi dzine nda dzi funa vhukuma nahone ndi dzulela u i tamba. Ndi nga takalela u pfhumbudza vhathu nga hayo ngauri ndi I pfhesesa khwiṋe tshine tsha ita uri ndi i takalela nga maanḓa ndi dziṋomboro na uri i ṱoḓa muthu ano ṱhogomela vhukuma.

Mutogwa ndi muṅwe wa mutambo we nda u tamba musi ndi tshi khou aluwa nahone ndi tshi u funa vhukuma ni kona u tamba ni vhavhili.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi ndo vha ndi tshi i funa ndi tshi takalela uri ni vha ni tshi khou ita nyonyoloso.

Ndi ḓivha mutambo wa mudzumbamo na wa ndode ndi wone we nṋe nda u gudisiwa ndode ndo vha ndi tshi dzi funa vhukuma nahone ndo vha ndi tshi dzi kona.

Muravharavha ndi mutambo wa vhuḓi vhukuma une ano maḓuvha u kho thoma u tambiwa zwikoloni ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vhavhili kana zwigwada zwivhili.